Ke rata ho leboha babapadi ba papadi ena ya hockey. Hobane bapapadi bana ba bapala hantle haholo. Haholoholo ba ba ba basadi ha ba ha ba kenetse tlhodisano ena ya matjhaba. Ba dula ba ntse ba tswelletse pele. Ba fenya, ba fenya. E le bafenyi batho bana. Haholoholo ha re ka ba ba ba tlhahisong ya television-e kapa yona ya seyalemoyeng. Hore batho bana re ba re ba babatse ka ha ba emetse setjhaba sena sa rona sa South Africa. Le rona re ba bontshe tshehetso ya hore re teng ntse re na le bone hobane ba re emetse naheng tse kgolo tsa kantle.

Batho ba matasatasa kapa ba phethesela nakong e ngata maphelong a bona. Jwale seyalemoya ke tharollo hore ba kgone ho mamela mananeo ao ba ratang kapa tsona dipapadi. E thusa haholo batho ba mesebetsing le batho bao ba leng maetong le ba sa kgoneng ho fumana tetla ya internet-e, hore ba dule ba le malalaotse ka tsa dipapadi kapa ntho tse etsahalang Afrika Borwa.

Re hwelehetsa ho setjhaba sohle sa motse hore ba be tshehetse le re le babapadi ba Browns FC Sehlopha sa rona mona motseng. Re tla be re re ntshetsana mahafi le sehlopha sa motse o mong. Re kopa le batho ba tla ithaopa ho thusa babapadi ka ho fana ka ka metsi, ho fana ka dibolo, jwalo jwalo. A re tshehetseng sehlopha sa rona re beng motlotlo ka sehlopha sa motse wa rona. Kea leboha badudi.